Ndingakhathazeka ukuba kungenzeka oku ngoba isizathu kungenxa yokuba ndithenge idatha ndinethemba lokubana izohlala ixesha elide. Ukuba ndithenge idatha eninzi loo nto izothetha ukuthi iye yaba yinkcitha mali. Ngoko ndingavakalelwa kabuhlungu kodwa kwangaxeshanye ndingazama iindlela zokubana ndichazele loo khampani inethiwekhi idatha endiyithenge kuyo ukuba mhlawumbi ayinokwazi ukuyandisa ingaphelelwa kwamsinya, ndingaba buhlungu kakhulu.

Ngosuku idatha endidla ngokuyisebenzisa ndingathi malunga nophakathi kuka-five plus minus five Gigs ngosuku. Isizathu ngenxa yokubana ndisebenzisa idatha ukwenza umsebenzi wam. Umsebenzi wam uquka ukubana ndisebenzise i-intanethi idatha. Ngoko loo nto leyo ibangela soloko ndiyisebenzisa funeka usoloko ndibe nayo idatha phantse ngalo lonke ixesha.

Ewe, ewe, yakhe yenzeka into yokuba ndiphelelwe yidatha ndingalindelanga. Akho nto ndothuka kodwa akukho nto endinokuyenza kuphela kwento endinokuyenza kukubana ndiphinde ndizame enye idatha ukuze ndiqhubeke. Zange ndizame ukuqonda ukuyilanda ndifowunele ikhampani kodwa ndiye ndithenge enye idatha ukuze ndikwazi ukuqhubeka nobomi. Ndikwazi usebenza ndikwazi ukuqhubeka ndizixhasa ngokomsebenzi wam. Ndiye ndenze loo nto xa iphelile idatha, kodwa ngoku andisenayo ingxaki yaloo nto ngoba ndisebenzisa idatha engenamda.

Ususela, ukususela kwixesha endasetyenziswa i-fiber internet engenamda andisayijongi ibhalansi yedatha. Kuphela ndiyijonge ibhalansi yedatha kwifowuni yam ngoba ndikwazi uyisebenzisa ifowuni ukungena kwi-intanethi xa ndisendlini. Kodwa kufuneke ngoku ndisebenzise i-mobile data kwifowuni xa ndiphumile endlini. Ngoko ndiyayijonga kodwa ndothuka andiyijongi ixesha elinintsi ndothuka seyiphelile idatha kufuneke ndiphinde ndithenge enye idatha ukuze ndikwazi ukuveza izinto ngefowuni xa ndingekho xa ndingekho endlini.

Idatha eyi-one Gig ngenyanga incinci isizathu kungenxa yokuba zininzi izinto ezibangela sisebenzise siqhagamshelane sibe kwi-intanethi. Funeke sibhale imiyalezo ngeimeyile sithumelele abantu samkele imiyalezo sidawunlowude ii-files nee-documents njalo njalo. Ngoko yonke loo nto ifuna idatha ngosuku olunye u-one gigabyte kwiimeko yam awaneli kwaphela. Ngoko wobekisela phi ubana wanele inyanga yonke. Ngokoluvo lwam one gigabyte incinci kakhulu for inyanga.

Yinyaniso leyo yoba idatha ixabisa kakhulu eMzantsi Afrika. Xa ndiva kwamanye amazwe noko kungathi ukhona obungconwana. Kodwa izinto zaba ngcono xa kufike kwafika ifayibha nasezilokishini ngoku uyakwazi uthenga idatha yenyanga engenamda. Eyona nethiwekhi endicinga iyafikeleleka ndisebenzisa ifayibha andisasebenzisi idatha yenethiwekhi. Ngoko lena endiyisebenzisayo idatha yale khampani nguMetro fibre. Kodwa ikhona esandokufika engu-fibre time ezoba yi-five rand ngosuku uyakwazi uyisebenzisa imini yonke.

Into ethi qatha kukubana ubomi bethu bujikeleza kwidatha. Siyayidinga idatha ukuze sikwazi ukusebenza sikwazi ukuziphilisa ngoba imisebenzi emininzi eminye imisebenzi enjengalona wam ixhomekeka ekubeni ndibe nedatha. Ngoko into ethi qatha kum ngumsebenzi wempangelo ukuziphilisa.